Yho, ndinganxunguphala. Ingangathi mandilile yhu. Iphele ndingekayisebenzisi kaloku yini? Kaloku ndibale ngayo futhi ke sendiyihlelele uba ndizoyisebenzisa njani kanjani. Xa izawuphela ndingekayisebenzisi noyisebenzise ndingakhathazeka, owu hayi ndingothuka intliziyo ndophuke intliziyo. Hayi, ndophuke intliziyo kaloku. Ndawuphinda ndiyifumane phi ngoku imali yothenga enye kule datha idura kangaka? Ndikhathazekile ke tana.

Idatha endidla ngokulisebenzisa ngosuku oluqhelekileyo ndingathi iphayana ku-five hundred MB ngoba kaloku andimdanga kula , kula maphepha , sorry kwezi zitishi zonxibelelwano. Andimdanga kuzo, ndiyisebenzisela uWhatsApp qha idatha ngosuku. So umaxawambi ndingangafiki nokufika kweeninji and ke ayindidli kakhulu ngoba kaloku ndingulowo ungayisebenzisi gqithi, andihoyanga la maphepha onxibelelwano.

Ewe, ndandike ndaphelelwa ndingalindelanga. Ngamaxa wambi ndiye ndithenge enye kodwa xa ndithe andabi namali ndiye ndiyiboleke ndiyazi uba ndiya kuyibhatala mhla ndathi ndabanayo. Okwangoku ndiye ndiyiboleke ndiqhubeke nento bendiyenza. Ewe, kona kubuhlungu ukuphelelwa yidatha ungalindelanga kodwa ke xa se iphelile akungoba akukho nto sinoyenza. Ndiye ndiyiboleke mna ndiqhubeke nento ebendiyenza.

Eleke ndifumana umyalezo othetha ngedatha ndiye ndibaleke ndiye ngesantya ndiyowujonga, ndiyojonga ibhalansi yedatha yam. Into ebangela oko andithembi, ingathi ndiqhathiwe mhlawumbi okanye ingathi ikhona into eyenzekileyo kwidatha yam. Ngoku qho ndithi xa ndifumene ithuba ndiyokujonga idatha yam.

Ngokusekwe ngamava am igigabhayithi enye yedatha ayanelanga inyanga. Yima ke ndikwenzele umzekelo. Kule ndawo ndiphangela kuyo sinikwa i-gigabyte enye ngenyanga singabantu abasebenzisa iminxeba. Into eye yenzeke kuthi kungekafiki nomhla weshumi elinesixhenxe ibe seyiphelile. Uyabona uba inyanga ayikafiki? Ithi nje isesesiphakathini inyanga ibe seyiphelile. Ayindim ndodwa okhala ngaloo nto sibanintshi sikhala ngale nto inye. Ngoko ke yiyo loo nto ndithi i-gigabyte enye ayanelanga.

Ewe, ikhona. Iye ihlale ithuba elide kunezinye futhi ke iyakwazi nokugqiba inyanga, ukwazi ukungena kooWhatsApp kuye nakwezinye iimpepha zonxibelelwano. Loo nto iyakwazi ukugcina inyanga yonke ungabe ube ngumntu othenga idatha oko, usebenzisa leya inye wawuyithenge ekuqaleni kwenyanga de iyophela inyanga.

Ento eye ithi qatha kuqala engqondweni yam ngamaphepha onxibelelwano ngoba kaloku unintshi lwexesha sisebenzisa le datha kulaa maphepha onxibelelwano. Umzekelo, ooFacebook, ooWhatsApp kunye nezinye ke, sincedwa yile datha uze singene kuzo. Ide ibe ngathi ingqondo ayisebenzi xa ungenayongo yona loo datha. Yiyo ke loo nto ndithi ndawubanayo ndikhawuleze ndicinge ngalaa maphepha onxibelelwano, ingakumbi uWhatsApp ngoba kaloku unento yemisebenzi. Iinto zasekuhlaleni nezaphi na ndiziva kulo WhatsApp, ndincedwa ngulo WhatsApp.

Into enokwenziwa ukuze idatha ifikeleleke kuwo wonke umntu waseMzantsi Afrika ndicinga kungenziwa izingxungxo, i-hotspot ukutsho ke, ezifana nezeWi-Fi kodwa ke ezi ibe zezedatha. Kungenzeka ke ukuba ibe khona eyasimahla ibe khona nethengiswayo kodwa ube nexesha olikalelwayo elaneleyo, loo mzuzu okanye loo yure ukusebenzisa loo yedatha kweso singxungxo. Ze abantwana besikolo bakwazi ufikeleleka kuyo nabanye abantu abasebenza ngayo bakwazi ukufikeleleka kuyo.